Haeba ke ya motjhining wa tjhelete ho e ntsha, ebe tjhelete e tswa e sa lekane. Ke tla kena ka hara banka lekaleng ebe ke ba hlalosetse ka se etsahetseng, kea tseba bona ba tla nthusa ho kgutlisa tjhelete ya ka yohle.

Haeba motho a batla ho nka thuso ya bongaka, empa tjhelete ya hae e fokola, ke tla mo kopa hore a nke kgetho e nngwe e tlase ho eo ae kgethileng. Hobane dithuso tsohle tsa bongaka di na le mekgwa e fapaneng ya ho finyella ditlhoko tsa mang le mang.

Haeba ke ne ke ka hloka ho kgetha batho ba bahlano feela hore ba fumane tjhelete ho insurance ya bophelo, ha se ke hlokahetse. Puisano pakeng tsa ka le monna wa ka e ne tla ba ho mo kgetha, hobane ke molekane wa ka, ngwana wa ka, batswadi ba ka le kgaitsedi ya ka. Sena ke hobane batho bana kaofela ba tla hloka tjhelete ya ho itukisetsa lepato la ka hammoho le dintho tse ding tse leng hore ba tlo di hloka, mme ngwana wa ka le yena o lokela ho hlokomelwa ha se ke iketse boya batho.

Dumelang, ke e lo etela Dubai bekeng e fihlang mme ke lakatsa ho fapanyetsa tjhelete ho ya Dubai. Ke kopa ho tseba hore na e theko e tlase ho etsa jwalo ka Afrika Borwa, ho ena le ho emela ho fihla Dubai? Na ho na le ntho e nngwe hape eo ke lokelang ho e tseba ka tjhelete ena United Arab Emirates Zero Harm hore theko ya teng e feta ranta ya Afrika Borwa na? Ke thabetse le ho tseba hore banka ya ka e tla kgona ho ngfapanyetsa tjhelete bankeng pele ke tsamaya le ha ke kgutla.

Nka mo eletsa hore a ye bankeng haebaneng a batla ho bula Account e tla mo tswalelang tjhelete hantle. Hape Nka mo eletsa le hore a ye bankeng ya hae a fumane boitsebiso bo eketsehileng mabapi le ho etsa jwalo, kapa a bala hore na a ka etsa jwang ho tsetela tjhelete ya hae a fumane tjhelete ho tswa ho app ya hae ya banka. Hape ho na le mabenkele ao a leng balekane ba dibanka tse itseng, mme ha o reka moo ho ka o kgutlisetsa tjhelete hape.

Hobane batjha kaofela ha ba tshwane ho na le ba ratang tjhelete, ha ba bang ba rata ho beha tjhelete. Feela ke bona setokfela se loketseng batjha ke sona seo sa ho beha tjhelete, ka hoba ba e rata ba e behe ba e tsetele selemo kaofela hore ha selemo se fela e be ba na le tjhelete e ngata ho fetisisa. Hape le ya dijo ke bona ekaba e ka ba lokela hobane tjhelete eo e ba ba tla be ba e bolokile moo, yona ba tla e sebedisetsa ho ya sekolong, ha ya dijo yona dijo di tla be di se di le teng.

Ke ne ke kopa ho tseba hore na jwalo ka ha ke fumane tjhelete ya ka ya tshebetso e e telele mosebetsing ke batla ho e tsetela, ke mekgwa e feng e leng hore nka e tsetela ka yona? Ke tsetela tjhelete dilemong tse kae? Le hore na ke tlo e fumana kamora selemo kapa dilemo tse kae? Jwalo ka ha ke kgethile hore ke e tsetele, ebe ha e le hore ke hloka tjhelete ya ka, ho na le ntho e nhlahetseng e leng hore e hloka tjhelete Le tla kgona na hore le nthuse hore ke e fumane ka potlako? Kapa ke tla tlameha hore ho nne ho be le dintho tse leng hore kea di etsa pele ke fumana tjhelete eo?

Molemo wa mantlha wa account ya tlhahlobo ke ho o fa monyetla wa ho fumana tjhelete ya hao bakeng sa ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Ka lehlakoreng le leng, ditlaleho tsa poloko di ho nolofaletsa ho behela ka thoko ho dipheo tsa nako e telele.

Mme ke kopa ho kwala account ya ka ya ho boloka tjhelete hobane ke e hlokela dintho tsa bohlokwa. Kea utlwisisa hore o bona e ka ke etsa phoso e kgolo, empa dintho di ntswile ka matsohong ebile le nako ya hore nka fumana tjhelete ya ka e fihlile. Ke tla boela ke bule e nngwe hape ha dintho tsa ka di lokile, le teng ha o kgone hore o ka hana ka tjhelete eo e leng ya ka.